Kungamele ngithinte umasipala oseduzane ngithinte namaphoyisa ukuze ngizokwazi ukuvikeleka ngaleso sikhathi ngoba umphakathi uma wenza izinto ey'kanjalo usuke ucasuke kakhulu. Ungenza noma yini kumuntu ofika ngaleso sikhathi ezozama ukuthi ebatshele noma yini abangahambisani nayo. Ngaleyo ndlela leyo ngingababonisa, ngingabonisa umphakathi ngutshele futhi ukuthi awukwazi ukufuna enye into ngokubulala enye into. Noma ngaleyo ndlela leyo ibona abaya emuva ngokwempilo ngoba awukwazi ukufuna inkundla yezemidlalo bese ubulala ihholo noma ushise ihholo. Ngaleyo ndlela leyo uyothi uma usuthole leyo inkundla yezemidlalo kuphinde futhi kuphoqe futhi ukuthi uyaludinga ihholo ukuze nihlangane njengomphakathi manenza imihlangano nezinto ey'thize ey'dingakalayo emphakathini.

Ukuziqeqesha ngokweqile kungadala ingozi yokuthi umuntu egcina esephathwa amajaqamba elimala ngaphakathi kanti iy'kole zingasiza ekutheni zifundise iy'ngane noma wonke umuntu oyiqeqeshiye ngendlela yokuqeqesha ukuthi kubaluleke ngani, kanti yini futhi ubungozi bokuy'qeqesha ngokwendlulele.

Umdlalo engingawuveza noma emphakathini noma engangawethula emphakathini.

Kumele isikole siqhakambise amasiko aso siphinde sibheke amasiko ezinye iy'ndawo ukuthi ahamba kanjani, bengagcini sebecwasa ezinye iy'ndawo ngenxa yokuthi le nto abayenzayo abahambisana nayo.

Izikole kumele ziyeke ukuphatha amantombazane noma abantu besifazane ngendlela ehlukile kubantu besilisa ngoba yiyo leyo nto eyenza ukuthi amantombazane ezibone ehlukile kubafana. Kumele baphathe ngendlela eyodwa kukhombise ukuba babantu ababodwa abahlukene ndawo ngaleyo ndlela nabo bazokwazi ukuthi bey'phathe ngendlela efanayo. Ngaphandle kokuthi ubani unje ubani unje.

Umthelela obakhona emdlalweni wey'ngane zesikole ukuthi uma zenza noma zidlala yonke into ziyithatha zithatha personal lo nto eyenza ukuthi uma kukhona bedlala ibhola abanye bedliwe laba abanye sebethuke abanye ukuthi manje sebeyathukana and indlela yokunciphisa leyo nto leyo ukuthi kwaziwe zitshalwe ney'ngane ukuthi ziyadlala lana hhayi ukuthi le nto lena isibaluleke okudlula isikole.

Ngingaphakamisa ibhola lezinyawo ngoba ibhola lezinyawo ngilibona kulona elilungele wonke umuntu noma wesilisa noma owesifazane and futhi liyasiza ukuthi umuntu akwazi ukuthi azivocavoce.

Kumele bekwazi ukuthi amasiko awafani. Kuyenzeka amasiko akwamanye amazwe noma kwezinye iy'ndawo engahambisani namasiko abo, noma ephikisane namasiko abo. So kumele into okumele bayenze ukuthi behloniphe amasiko abanye bese beqhakambisa wabo. Koda ukuwaqhakambisa kwabo kungabi ukuthi badelele lawa abanye.

Kulula kakhulu ukuthola abangane esikhathini samanje ngoba engake imidlalo yezingane ngoba uma umuntu ehambile eyobuka umdlalo wezingane esithi izingane zidlale ibhola, ibhola lezinyawo nalo omunye suke eze ngendlela efanayo ezobuka ibhola lezinyawo, okusho ukuthi ikhona into eyi-one ey'fanayo and eyithandayo. Ngaleyo ndlela kulula ukuthi nenze ubungani nokuthi uhlale nomuntu esitradini uzomenza umngani ongazi ukuthi uthandani yini abangayithandi. Ngigcine into zenu siziphambana ukuhamba ngesikhathi senixabana nodwa.

Into engiyicabangayo mina nengicabanga ukuthi ilungile ukuthi umuntu aqale.

Kumele bethathe lowo mdlalo awusakazayo bewuse kumakethi ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthi bekhulume naye kungabonakali kwi-TV, noma kwi-inthanethi noma becishe i-voice kungawukuthi usakaza emsakazweni becisha i-voice yakhe ingazwakali emsakazweni kube engazathi i-network kubalaleli. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthi bekwazi ukukhuluma naye bemnike usiza akaludingayo noma bemshintshe befake omunye umuntu.

Ngikhetha ukuthi sijabule sonke ngoba uma siwine njengabangani kusho ukuthi wonke umuntu ufakile mawenze okuthize ukuze siphumelele. So into ebalulekile ukuthi sijabule sonke njengabangani.

Imidlalo yesintu iyakwazi ukugcina umlando ngoba njengokuthi ngoba.